Ngisilinganisa isidingo sokuxhaswa ngenqalasizinda, ngokuhlola izindleko zokulungisa nezokugcina izimoto, kanye nomthelela wazo ekunciphiseni inzuzo yamabhizinisi. Lokhu kusiza ukuthola ibhalansi phakathi kokuxhasa ngokugcinwa kokomsebenzi kahle amabhizinisi.

Yebo, ngiyakhumbula isikhathi lapho ukuhamba kancane kukaloliwe kwabangela ukuphazamiseka ebhizinisini lami. Kwangenza ngazizwa ngikhungathekile futhi ngakhathazeka ngokulahlekelwa isikhathi nemali.

Okokuqala, ngizolalela ngokucophelela izingxoxo zabagibeli, ngiqonde lonke ulwazi oludingekayo, bese ngibasiza ngendlela ecacile nenobungane, mayelana nendlela yokuphatha izimangalo zabo ngokushesha nangempumelelo.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ngokufaka izinzwa zokulandela amabhasi, izindleko zokulandela nge-GPS, kanye nezinhlelo zokwazisa abahambi ngesikhathi sangempela, ukuze kuthuthukiswe ukunemba nokwaziswa kwamathebula esikhathi zamabhasi.

Okokuqala, ngingabika inkinga kumphathi wemithwalo endizeni, ngibhale incwadi yesikhalazo, ngiqonde, ngoqoqe nobufakazi, bese ngilandela inqubo yenkampani yokuxazulula umonakalo noma ukulahleka.

Ukufana ukuthi, kokubili zinikeza izinsizakalo zokuhamba kwabantu abadala. Konke, kodwa umehluko ukuthi, izithuthi zesonto zivame ukugxila emiphakathini ethile, futhi zisebenza ngokuzithandela. Kanti izinkonzo zokuthutha ezingezinzuzo zinikeza ukusekelwa kokuningaliziwe, futhi zizame ukuxhaswa ngemali kahulumeni noma iminikelo.

Yebo, ngake ngavolontiya ngishayela imoto yokuthutha abantu abadala. Kwangenza ngazizwa nganelisekile, futhi ngijabule nokusiza abanye, nokubona umehluko empilweni yabo.

Ngizolalela umgibeli ngobuqotho, ngichaze ngokucacile imigomo nemibandela yenkokhelo yomthwalo. Ngizame ukuthola isisombululo esamukelelayo kuye, nangokuhambisana nenqubomgomo yenkampani.

Ezokuthutha zabantu abadala zivama ukwenzela ukufinyelela okulula, izihlalo ezikhululekile, nezinsiza zokwesekwa, okuhambisana nezidingo zabo zomzimba nezengqondo, okuvame ukutholakala kahle kwezinye izinkonzo zokuthutha ezijwayelekile.

Ngivame ukuzizwa ngingaphephile kakhulu ebusuku, noma ezindaweni ezingaziwa lapho ngigibelela ibhasi ngenxa yokungabi khona kokuphepha okwanele, nokukhanya okuncane.

Ngahlela ama-tolls ngokususelwa kusayizi, isisindo semonto, kanye nenani lokukhipha umoya. Ngikhuphule imali yamatholi kulaba abanezimonto ezinkulu, ezisindayo, noma ezikhupha umoya omningi, ukuze kuqinisesikiswe ukulingana nokukhuthaza imikhuba emihle yokusebenza kahle kwemvelo.

Ezokuthutha zomphakathi zingaklulanwa ngokuhlinzeka, izihlalo ezikhululekile, nezifinyelelekayo kalula, izibambo zokusekela, ukukhanya okwanele, nokwenza kube lula ukungena nokuphuma, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zomzimbo neyingqondo zabantu abadala.

Ezokuthutha zomphakathi zasemakhaya zingalungiselelwa ngokuhlinzeka izinsiza eziguquguqukayo, ezifaka nezimoto ezincane, nezikwazi ukufinyelela ezindaweni ezikude, kanye nezinhlelo zokuhamba ezilula zokuziqonda nezihlanganiselwa ngesikhathi nomzuzu, ukuze zihlangabezana nezidingo zabantu abadala.

Yebo, ngibhekene nezinselela ezifana nokungabibikho kolwazi lwesikhathi esibuyezekeziwe. Ukubambelezeleka nokungazelelwe, nokuxhumana okungahleleki phakathi kwabaphathi bezokuthutha namakhasimende.

Ukuthuthukisa izinkondlo zezokuthutha zesonto kubantu abadala, kungafaka ukufundisa ngezinhlelo zokuhamba, ukuhlela izikhathi ezivumelana nabo, nokwenza kube kulula ukufinyelela ngezinsiza zokuluzulazula kanye nosizo lapho behamba khona.